Dipapadi di thusa batjha hore ba se ke tsena mo dilong tse e loreng di tla ba dira hore ba ye kgolehong. Dipapadi di thusa batjha hore ba be le bophelo bo botse kudu. E kgona ho ba le bophelo le batho ba e leng hore ke dithaka tsa bona, ba sa dula batho ba e leng hore ha se thaka tsa bona, ba tlo ba e letsa ka dilo tse mpe.

Hore o bone hore na le di-price tsa di ho tshwana le bo diaparo, ditlhako dilo tse e leng hore di tla ba eletsa hore ba be hore ba be ba kgone ho rata dilo tsa baswa.

Ho fetoha sehlopha ke ho thusa batho ba banyane hore ba be le dipadi tse dilong. Qetellong ho bana le dikamano ebile ba kgona ho ba le dikamano tse ntle le batho ba eleng hore nmke thaka tsa bona.

Nna ne ke le karolo ya debating mo e loreng nere bolela ka di-topic tse loreng di re irahala mafatsheng, a mo ohle o kgone ho ka diruwang hore di fele dilo tje kapa ho ka thusiwa jwang.

Hobane ke nka di-game tsa hao ke hore o kgone ho tlohela mosebetsi wa hao wa sekolong, o kgone ho dira ka pelo e ntle, le hona o kgone ho phasa sekolong ho sena motho e loreng wa go disturb-a.

Re na le yaka rebe re dlala papadi ya netball, re ne re e rata ka kudu ka ha e re thusa kudu monahanong. E re feditse dilo tsa sekolo re be re kgone ho nahana habotse re kgona ho pina.

O dula feela o sa ikwetlise o te pakela malwetse le dilo tse loreng di hole wena ka he, nke o kgona hore o dule o bapala.

Bohlokwa ba ho hlompho le batho ba e tibileng ke hore ha le dula le batho ba banyane ba kajeno le mmoho le kgone ho eletsana. Ka dilo tse loreng dia le hlahela e bile ka hlompho le tlhalohanyo.

Ke ile ka dlala netball mo loreng, ke fumane molekane ka tsela eo kae, yena o be a raloka bolo ya maoto.

A ka dira hore a dire hore mosebetsi wa hae o be botse ebile o be bonolo ebile ao khumane ka hlompho hore batho ba bantshi ba kgone ho mo bitsa hae bane ka dinepe.

Ba hlohlelletswa hore ba dire ka bokgoni ba bona, le fela o se be le motho le hore wa ba kgatelela le hona ba kgone ho dira dilo tse botse.

Ba tla ithuta hore ho ikwetlisa ke ntho e botse ebile e thusana hore le be le kwano jwalo ka batjha, le hona le thuswe hore le seke la tsena mathateng a ho a ho senya bophelo ba hao.

O ithutile hore ho ba le dipapadi tseo di qalang di ba le maikutlo a nantle ebile o kgone ho ba le bo thabo, le thabo le kgotlhello.

Re ka thoma ka ho emisa tjhelete e loreng e tla thusa hore re kgone ho ya di papading tseo di jwale ka ho hira koloi kapa bese e loreng e tla hlola e risa letsatsi ka letsatsi.

Ho kgona ho eletsa bophelo ba motho ebile ho touch bophelo ba motho hore a kgone ho fetoha, hore a kgone ho dira dilo tse botse ka bophelo ba hae.

Nka ba eletsa hore ke eng e loreng e loketse maphelo a bona, And ke eng e leng hore e ba dire hore ba be le dilo tse loreng ke tla di thaba tsa bona, ba tlohele dilo tsa batho ba baholo.

Ka hobane ha se basadi ba ba ngata ba loreng ba rata di papadi, ho tshwana le banna.

Nka ba dulisa fatshe ka botsisa hore ho dirahetseng hore ba feletse ba lwa ba shapana le hona nka dira hore ba kgopela tshwarelo, o be le kgotso baneng ba bona.

Motho o kgone ho berekisa tlhalohanyong ya hae le hi o raloka di papadi tsa boto kapa tsa di karata.